Yebo, ngake ngazenzela umngani omusha ngokudlala imidlalo. Kunemidlalo le yasemafonini, okuthi uma uyidlala uthole ukuthi kunabantu phakathi, nithi nidlala nibe nixoxa ngasese. Ngake ngamthola-ke umngani lapho, namanje futhi sisangabangani. Sabuthatha ubungani bethu sabususa kumdlalo, sasebenza kwaba ubungani nje bangempela, namanje siyazwana nje kahle.

Yebo, ikhona imidlalo yey'ngane enzelwe ukusiza iy'ngane ukuthi zifunde okubalulekile ngezempilo nangokuthembana, futhi ikakhulukazi lowo mdlalo akusayona imidlalo oyithengayo, noma ohamba, oyihambelayo uyoyidlala. Sesiyayibona nakumabonakude uma sivulela iy'ngane. Kwamobonakude iy'ngane ziyadlaliswa imidlalo. Nazo iy'ngane lezi ey'suke iy'semakhaya ey'suke iy'mele zidlale, zenze lokhu okwenziwayo. Zikhonjiswe ukuthi umuntu umthemba uma enjani. Zikhombise ukuthi lokhu kubalulekile empilweni noma akubalulekanga. Kumabonakude nje akusadingakali noma noma ngabe kuthiwa awunawo amandla okuthatha ingane uyise la ekunemidlalo khona, uyakuthola lokho kumabonakude. Iy'ngane zidlale yonke imidlalo wopopayi konke lapho.

Imidlalo engemihle, imidlalo yezikole yokuqhudelana kakhulu, ileyo midlalo yokusebenzisa amandla. Imidlalo engathi eyokulwa, ngoba lapho khona abanye abangafuni ukwamukela ukuhlulwa, gcine sebelwa sebekususa emdlalweni, sekuyimpi ephumela ngaphandle ukuthi uma kuqedwe la esikoleni sizohlangana siqedelele lempi. Ikona lokho ayimihle ngaleyo, yebo imidlalo, kodwa ayimihle. Ukuncishiswa kwayo, ngiyacabanga ukuthi kungancishiswa ngokuthi kungenelelwe zifundiswe iy'ngane kabanzi ukuthi chabo, umdlalo lona. Uma uhlulekile yamukela ukuthi uhluliwe, ungabe usufuna ukukuthatha kube yimpi.

Ubuchwepheshe bube nomthelela omuhle kakhulu emdlalweni yezingane eminyakeni yamuva, ngoba asisekho isidingo sokuthi iy'ngane uyithathe uyoy'yisa, asisaningi kakhulu isidingo sokuthi ingane uyithathe uyise la ekudlalwa khona. Usuyakwazi ingane ukuyinika ifoni idlale khona or idlale komabonakude kopopayi laba abadlalisanayo. Lokho kunenzuzo enkulu kakhulu kushintsho, ngoba usuyakwazi ukonga isikhathi, uyakwazi futhi nokonga nemali, ugibela noma uthatha imoto uyisa ingane la ekumele idlale khona. Ingane isiyakwazi ukuthi idlale nje la egcekeni endlini ihleli nawe nikhona nonke niwumndeni ibe ibuka kumabonakude noma efonini.

Imizwa engiyizwayo, ngizwa imizwa yokujabula, eyokukhululeka, eyenkululeko ukuthi ngidlala insimbi, ngikhipha konke okungaphakathi, kwimi kimi.

Izici ezinomthelela ekusindeni kwale midlalo esasele ukuthi bahamba ngaso isikhathi. Abanye abafuni ukuthuthuka, abafuni ukuhamba njengesikhathi njengokushintsha, abafuni ukwamukela ushintsho. Manje isikhathi esiningi sekuyisikhathi sey'nkundla zokuxhumana, yonke into ifakwa ey'nkundleni zokuxhumana. Abanye abantu abafuni ukukwenza lokho, abafuni ukuhambisana nesikhathi. Imidlalo nje le esasele manje ingoba ihambisana nesikhathi. Bayaluvumela balamukele uthuthuva ukuthi abantu abaningi bagxila ey'nkundleni zokuxhumana, ila abathola khona izinto ey'ningi. La ababona khona izinto ey'ningi. Bekwazi ukuthi, bekwazi ukuthi begcine bey'bona kumabonakude, beqala ngokuy'bona ukuthi zivezwa kwiy'nkundleni zokuxhumana mese beyay'bona kumabonakude.

Into engenzeka, uma izikole ziqala zifake umdlalo yesintu, ukuthi iy'ngane zizofunda ngesintu sazo, ngolwazi lazo. Zizothola ulwazi oluningi, ukuthi noma zithuthuka zihambisana nokuhamba kwesikhathi, koda zingakhohlwa isintu sazo, zingakhohlwa amasiko azo.

Ithuluzi mina engingalisebenzisa uma ngifuna ukushintsha umsebenzi wami, ukuzilibazisa ukuthi ube yibhizinisi, inkundla yokuxhumana. Ukulingisa laphayana kuyaholela. Ukufaka iy'thombe ey'ningi kuyaholela. Yikona nje loko engingakwenza ukuzilibazisa ukuthi kube yibhizinisi. Ey'nkundleni zokuxhumana sekuyaholelwana uma usebenza nje impela uhambisana wenza ngendlela izinto okumele uzenze. Uqopha izinto ufake khona, iy'nkulumo wakhe izinto ezakhayo uyaholelwa. Ikona engingakwenza iy'nkundla zokuxhumana.